Batho ba mehleng ena ba sebedisa technology haholo, ka hoo ho wa be thatanyana ho tseba meriana ya nnete le meriana ya mokokotelo. Empa ho tloha ho nna mosebetsi wa tsa bophelo ke re ho lona batho, le se reke meriana bathong bao be ba rekisang meriana ho marangrang a technology haholoholo. Hoba ke bona batho ba atisang ho rekisa meriana ya mokokotelo. Haeba o utlwa hore o batla meriana, e ya sepetlele kapa clinic-ng moo o tla fumana batho be bang ba tseba meriana bao be bang ba tla ho neha meriana ya nnete. Haeba o batla ho reka meriana eo o sa e tshepeng. Ba tla tharollo dipetleleng kapa bathong ba tsa bophelo ba tsebang.

Lelapa la batho ba baholo metsofe leo e kileng ka le etela, ke sebaka se hlwekileng haholo. Batho ba teng ba lerato ba dutse ba nakile batho ba baholo ka nako tsohle. Motho a moholo ha hloka thuso ho dutse ho na le teng ho le teng motho a ka mo thusang. Batho ba tsofetseng ba rata ha o ntso le teng motho a qoqang le bona pela bona mona. Motho a phokang teye, a mamelang dipale tsa bona. Ba bang ba fotiswa ha ba ja. Ke ntho tseno tse pedi tse ke di boneng haholo le ho hlweka. Jwale ke re lapeng le ne ke ile ho lona. Le ne le tshwere batsofe hantle haholo hobane ba la bontsha ho kgathalla batsofe bana ka pelo tsa bona kaofela, ba inehela mosebetsing.

Ha ke tsebe phapang haholo pakeng tsa ho ya thabeng le sepetlele. Empa ho netefatsa bophelo bo botle, ke eletsa hore o qale sepetlele hobane e ntse e le karolo ya lebollo. Ke nahana hore mokgwa wa teng o bobebe ke nthwena ba bolotsang le dipetlele. Empa jwalo ka ngwana Mosotho, ke nahana hore ho bohlokwa jwalo ka motho ananelang setso le meetlo ya Sesotho hore o boetse o ye hape le thabeng. Ke nahana hore le wena o tla ba o tla e nahana taba ena o inahanisise, o kgethe hore na o bona e feng wena jwalo ka ngwana moshanyana, ha o qeta ho etsa diteko tsa hao.

Hangata mananeo a batho ba a ba ditoropong, le teng thoko toropong hole le di-rank. E ba mathata he ho tsamaya le bona ho tloha lekeisheneng kapa dilaleng ho ya toropong le bona hobane, e ba mathata ho kena dikoloing tsa baeti. Mohlala, motho ya tsamayang ka setulo sa mabidi, re tlameha ho mo nka re mo kenye ka hara koloi, re batlele setulo sa hae tulo hore se kene. Ha o fihla renkeng e ba seo hape e be ba le tsamaya nako e telele ho finyella mananeo ao. E ba mathata ha pula ena le Mariha, ho tsamaya le bona ha ho bobebe haholo. Ke mathata ao Maafrika Borwa a shebaneng le ona re tshepang hore mmuso o tla re thusa.

Ba bangata haholo batho ba dulang mekhukhung mona Afrika Borwa. Hangata batho ba dulang mekhukhung ke batho ba sa sebetseng, ba senang tjhelete. Le moo mo ba dulang teng, ba dula hole le di-clinic le dipetlele. Ka hoo, ke nahana hore ho bohlokwa haholo hore di-clinic tse tsamayang tsa mmuso di finyelle mekhukhung. Hobane batho bane ba dulang mekhukhung ha ba na tjhelete ya ho patala tjhelete ya transport-o ho tloha moo ba ba dulang ho ya dipetlele. Hangata re ye re bone hore di-taxing mona tjhelete ya teng e dula e nyoloha. E ngata haholo hee tjhelete e batluwang bathong ba yang dipetlele hoba ba ye ba ba feletse ho ya fihla di-gate-ng tsa teng. Ke ke nahana hore e tla thusa batho ba mekhukhung haholo tsamaiso ena.

Hore batsofe bana ba phele hamonate, ntho ya pele e tlamehang ho etsahala ke hore ho etswe bonnete ba hore kgatello ya maikutlo e bapalla hole le bona. Sebaka seo ba dulang ho sona se hlwekile. Ditshila di na le ho etsa kgatello ya maikutlo haholoholo bathong ba baholo. Ya bobedi, ho dula le batho ba utlwisisang siki ena, hobane ba tla etsa hore ka mehla yohle batho ba baholo ba dutse ba thabile. Ba tseba seo ba tlamehang ho se etsa, le seo ba tlamehang ho se se etse. Ba utlwisisa ntho e nngwe le e nngwe ka batsofe bana. E nngwe hape ntho ke ho ja dijo tse hlwekileng, dijo tse fanang ka dihahammele, dijo tseo ba tla di thabela. Le ho ikwetlisa hee ka matsatsi a mang.

Tjhelete ya pension-e ya batho ba tsofetseng ke nahana hore e nyane, ha e kgone ho lekana ditlhoko tsa bona. Ya pele, bonkgono ba rona le bontatemoholo ba rona ke bona ba etsang ntho e nngwe le e nngwe ka tlung hobane bana ba bona le bana ba bana ba bona ha ba sebetse. Metseng e mengata ke bona ba rekang dijo, ba shebang hore ke mang a nang le diaparo, ke mang a se nang tsona, Ntho e nngwe le nngwe ya ka tlung e shebane le bona le tjhelete ena ya pension. Hape bonkgono ba rona le bontatemoholo ba rona ba leka ka hohle hore lepato la bona le sekebe ya ba morwalo mahetleng a bana ba bona. Ba patala dintho tse ngata haholo tse ba di bitsang bo ma . Di tura haholo.

Dikoloi tse tsamayang di thusa batho haholo, jwalo ka ha ho fokotsa nako ya bona ya ho tsoha hoseng le tjhelete ya koloi ya baeti. Hangata ha batho ba ya di-clinic-ing ba tsoha hoseng haholo, ba tsamaye ka koloi tsa baeti. Ba fole line tse telele di-clinic le di petlele. Jwale dikoloi tsena di ba robetse haholo batho bao. Mme di ba di thusa le bao ba kulang haholo ba sitwang ho fihla di-clinic-ng. Hoba di haufi mona le bona. Ke bona di thusa haholo le batswadi ba bana hobane ba kgona ho isa bana ba bona ba ilo hlaba haufi. Ba ka boela sekolong ha ba qeta ho hlaba le batswadi ba boela mesebetsing haeba ba sebetsa. Di thusa setjhaba haholo haholo.

Teng ke a lakatsa ho fumana keletso clinic-ing ka tsa bophelo ba ka ba boitshepo bo fokolang. Empa nako e ngata ha ke nahana ho ya clinic-ing ke nahana dintho tse ngata kelello ena e kopakopane, ke nahane ntho di hana ho fela. Ke na le potso e ke dutseng ke ipotsa yona, e be le nna ke tla kgutla ke tshwana le ba bang, empa hoba ke a tseba re le batho ha re tshwane. Nkanna ka ka kgutla ke sa fumana seo ba bang ba se fumanang. Ke na le ho lahla tshepo hore le clinic e ka nthusa. Ke ipotse dipotso, empa ke boetse ke nahane. Ba bang batho ba e fumane thuso, empa hape ke boetse ke nahane hore nna ke nna, ha ke tshwane le batho ba bang. Nka nne ka kgutla ke sa fumana thuso jwalo ka bona.